Vhathu vha mabisini kana vhathu vha mabasini vhane vha khou ita migwalabo, vhane vha mabasi vha tea u thetshelesa zwililo kana tshivhangi tsha migwalabo, uri vha kone u ḓivha uri ndi ngani vhathu vha tshi khou gwalaba, uri vha kone u vhafha hezwo zwine vha kho gwalabelwa zwone, u itela uri vhathu vha si shaye vhuṋameli kana vhuendedzi.

Migwalabo ine ya itiwa nga vhathu vhane vha reila mabasi, zwivha zwi khou bva na kha miholo ine vha i wana kana ine vha i fhiwa ra sedza vhunzhi ha vhathu vho no reila mabasi a vha holi tshelede ine ra nga ri vha nga renga zwiḽiwa muḓini, vha nga unḓa ngayo muḓini vha tshi fhedza u unḓa ngayo vha fhedza vha isa iṅwe banngani, u vheyela vhana vhavho uri i ḓo vha thusa musi vha tshiya tshikoloni, tshelede ine vha i hola mabasini a i lingani u ita zwithu hezwo zwoṱhe.

Vho a thi athu kwamea nga migwalabo ya mabasini musi ndi tshi ya tshikoloni kana mushumoni, hu tovhori ndovha ndi tshi kwamea musi vhadededzi vhanga vhunzhi ha vhadededzi vhanga vha tshi balelwa u swika mushumoni ngauri vhunzhi havho vho vha vha tshi shumisa mabasi uri vha ḓe mushumoni.

Vhareili vha thekhisi vhone vha ya fara mushumo zwi vhaya fara tshifhinga zwi tshi ḓa kha mushumo wavho u reila thekhisi, fhedzi vhunzhi ha vhanameli vha vhareili vha thekhisi vha khou shavha u namela dzithekhisi nga mulandu wa uri, vho radzithekhisi kana vhareili vha dzithekhisi vha vha badelisa mihwalo, zwine zwa amba uri muthu hango tsha tea u tshimbila nga bege khulwane ya zwiambaro zwinzhi ine yavha yo hwala zwiambaro zwinzhi kana u hwala zwithu zwinzhi, ngauri bege heiḽani ya vhuya ya to dzula fhasi thekhisini i khoyo badela ndi ngazwo vhunzhi ha vhathu vha tshi vho shavha thekhisi vhatshi vho ḓi funela u ṋamela mabasi.

Nga ha nṋe a thi vhoni thekhisi dza ano maḓuvha dzi tshi kho shuma zwavhuḓi, thekhisi dza musala uno a si tsha shuma zwavhuḓi arali muthu o fara bege a tshi kona u badeliswa bege yawe ine oto i fara, muthu u badeliswa sithi ya thekhisi a dovha a badela hune bege yawe ya vha yo dzula hone, a si u shuma zwavhuḓi na vhathu hezwo ndi ngazwo vhunzhi ha vhathu ri tshi kho shavhela mabasini ṋamusi zwine zwa sia thekhisi dzi si tshena mabindu.

Khaedu dzine nṋe nda vhuya nda ṱangana nadzo musi ndi fhethu hune namela thekhisi, ndi musi ndo ri ndi tshi swika ndi tshi khou fara thekhisi yanga ya vhuvhili uri ndi kone u ya hayani ndari ndi tshi swika hafhaḽani hune ha vha ho u paka kana wo ima dzithekhisi vhavha vhatshi kho mmbudza uri mini thekhisi dzo vala, a hu tshena thekhisi yono kho takuwa zwino, ḓuvha ḽo no kovhela zwe zwa sia zwi tshi kho ita uri ndi ṱoḓe vhulalo kha ḓuvha heḽo ngauri na mabasi ovha o no pfhuka oṱhe.

Ri tshe tsha vhuya tsha itea ndi tsha musi ndo ima dzithekhisini a ḓa muthu a lingedza u dzhia bege yanga uri a shavhe nayo fhedzi zwa bala ngauri maduna aḽa a dzithekhisini vho vha vho no muvhona vha mu vhonolola, na uri vha ya muḓivha uri ndi muthu wa hani, ḓuvha iḽo ndo tetemela nda wana ndi sa tsha ḓivha uri ndi kho tea u itani ngori na ḓuvha ḽa ḽo no kovhela, athina vhuyo athina vhulalo, zwino ndo no sala ndo hanganea thekhisini.

Thekhisi kana vhorathekhisi kha vha ṱutshele u badelisa vhaṋameli mihwalo, vhunzhi ha vhathu ṋamusi a vha tsha funa u ṋamela thekhisi ngauri muthu a tshi bva u renga zwiḽiwa u tea uvha a tshi kho zwi badelela uri zwi dzula fhasi hafhaḽa thekhisini, ndi ngazwo vhunzhi ha vhathu namusi vha tshi ṋamela mabasi. naho basi ḽi tshi takuwa tshikovhelelo, zwi sia zwi kho ita uri vhathu vha renge zwine vha khou renga vha fhedze vha lindele basi namusi thekisi dzi hone dzine dza nga vha swikisa hayani u ṱavhanya ngori vha kho shavha u badela mihwalo yavho ine vho to i renga u badela sithi vha dovha vha badela na mihwalo yo dzulaho fhasi.

Ri tshi sedza ḓoroboni, ḓoroboni vhunzhi ha vhathu vhanzhi vha tshimbila nga dzi thekhisi ṋamusi hune vha khoya hone hu si tshikhala tshilapfu, mahayani vhunzhi ha vhathu vha a tshimbila nga milenzhe mara zwi tshi ḓa kha thekhisi ya u ya kule ri zwi a fana ngauri thekhisi dzoṱhe dzi a badelisa mihwalo.

U ṋamela ṱireini ndi zwi funela uri na mutengo wa hone u fhasi, ṱireni i dovha hafhu ya ita uri sa izwi hune ndavha ndi hone musi ndi tshi khou ya hafho hune ndavha ndi kho dalela hone kana ndi khou endela hone athi dovhi nda fara ra iṅwe thekhisi kana basi ya vhuvhili, ṱireni i swikisa hune nda kho ya hone hune nda khou ya u tsa hone.

Uri musi kana fhethu hune ṱhireni ya tshimbila hone hu tea u lugisiwa lwa vhudele uri ṋamusi ṱireni i tshi tshimbila i songo wa, sa izwi vhunzhi ha fhethu hune train dza tshimbila hone dziṅwe dzi tshimbila nga muḓagasi dziṅwe dzi tshimbila nga zwithu zwo ya hone nga u fhambana. Ndi zwa ndeme u ṱhogomela kana u lugisa fhethu hune ṱhireni dza tshimbila hone nga vhulondo.

Vhalanguli vha zwidimela vha tea u langula zwidimela nga zwavhuḓi u itela uri vhathu vha kone u ḓivha uri tshidimela tsha ngafhi tshi takuwa lini hone nga tshifhinga ḓe. Vhalanguli vha zwidimela vha tea u ita uri zwidimela zwi songo tshimbila ḓuvha liṅwe na liṅwe zwi tovha na maḓuvha a u tshimbila sa izwi tshidimela tshi tshi dzhia tshifhinga u swika hune tsha kho ya hone.

Musi muthu a tshi renga thikhithi ya tshidimela kana a tshi badela u ṋamela tshidimela hu tea u vha na nomboro ine a i fhiwa na nga ngomu ha tshidimela vhudzuloni ha zwidimela hu tea uvha na dzinomboro uri muthu hoyu o fhiwa nomboro hangei a renga hone thikhithi u kho ḓo dzula hafha, zwone zwine zwa nga fhungudza u ḓalesa ha vhathu nga ngomu ha tshidimela. Hone vhalanguli vha zwidimela vha tea u bvisa mulayo wa uri tshidimela a tsho ngo tea u tshimbila na vhathu musi hu na vhathu vho imaho vhathu vhoṱhe vha tea u vha vho dzula fhasi, tshidimela a tshi ngo tea u ṋameliwa u ṋamela vhathu vha fhirisa tshivhalo tsha zwidulo zwi re nga ngomu ha tshidimela.

Ee, u vha hone ha vho zwi a shuma ngauri vha kona u langula nga ngomu ha tshidimela zwoṱhe zwine zwa khou itea vha kona u sedza uri hu kho itea mini vha kona u sedza vha vha kona u ṱalukanya uri vhathu vhoṱhe vho tsireledzea, ahuna o huvhala o no kho huvhala kana ahuna o dzhenaho na tshigidi ane a khou lingedza u shushedza vhaṅwe nga ngomu a tshidimela.

Vhaaluwa vhane a vha koni u founela izwo izwo zwiendedzi vha a vha na vhuthada ngauri a vha koni u founela izwo zwiendedzi, zwi dovha hafhu zwa ita uri vhaaluwe vha si pfhe vho ṱanganedza u tshimbila nga izwo zwiendedzi sa izwi hu si tshi husi nnyi na nnyi vhane vha shuma kha izwo zwiendedzi vhane vha fhulufhedzea.

Ri tshi sedza mutengo ya uber kanzhi kha dzi uber hedzinoni dzine a dzi na dzi app thekhisi ndi yone i re na mutengo wa fhasisa kha wa uber, fhedzi vhunzhi ha vhathu vha shavha uri kha thekhisi vha vha vho renga zwiḽiwa zwinzhi. Thekhisi dzi dovha hafhu dza vha sia a nḓilani a dzi vha swikise hune vha ya hone zwino uber vhathu vhanzhi vha dzi funela uri i vha sia getheni ya muḓi kana a vha dzhenisa ngomu muḓini.

Zwone u sherela khonani kana shaka lwendo nga lwendo lune na khou ya lwone musi ni tshi kho shumisa uber kana bolt ndi zwa ndeme ngauri vhunzhi ha vhathu vha uber kana vhaṅwe vhareili vha dzi uber kana vha dzi bolt a si vhane vhavha vha mishumoni ya hedzo dzi bolt, vhaṅwe vhavho vhavha vha vhathu vhane vha vha vha kho ṱoḓa u zwizwiedza vhathu uri vha kone u vha rengisa zwine zwi sia vhathu vhaṅwe vha tshi pfha vha songo tsireledzea musi vha tshi tshimbila nga dzi uber kana bolt hedzo.